Wa ntlha e be e le lepopotane ka nako ya ona le be le tumileng kudu ebe ke le rata ka gore ne ke kgona go bapala FM.

Puo e e tumelego ko tsa mmino ke seTsonga, ee ke seTsonga ka gore batho ba seTsonga ba ne mmino o monate o mobotse ga golo.

Di dirile gore go nne bonolo gore batho ba kgone go bolela ba le kgole le kgole motho wa porofensing go ba lefatshe le lengwe o kgona go romelela motho wa porofensing le e nngwe molaetsa ka tsela yona eo.

AI e na le dilo tse dintsi kudu e ka thusa le gore motho ba ithute dipolelo tse fapaneng fapaneng.

Go botoka go ithuta ka namana ka gore o tla kgona le go botsisa dipotso fa o sa tlhaloganyeng gone.

Ten gig e kene ka mathomo a kgwedi, kgwedi e nngwe le nngwe ka di one.

Kakanyo ya go senya ka gore ha ba sa lebelela gore ba tshamekisana eng ba fela ba tshamekisana di dilo tsa go tswa ka tsela go tshwana kana le tsa batho ba go bolayana babogedi ba ithuta tsona e fela e bontsha dilo tsa thobalano.

Dilo tse tsa go tshwana le di A_ I di na le bonnete go feta mafelo a mangwe, di ka thusa barutisi hore ba pass-e dikolong.

Thusa ka gore batho ba rute dipolelo tsa go fapana-fapana ga motho a sa tsebe Setswana a ka tsena go inthanete a ngwala lentswe la English ka Setswana ebe a thusega.

Batho ba bagolo ga ba na tsebo dilo tse tsa maaka di dira gore ba wele ebile bona ba ditshepa ebe ba feleletsa ba senya menagano ya bona.

Di-movie tsa di a rutisa motho o kgona lebelela ha fetsa a bo a ithutile sengwe after papadi eo.

Sebedisa madi a go lekana le five hundred ka kgwedi go reka data e le unlimited.

Ke rata tse pedi e le go Mzanzi Magic le tsona di tholagala mo DStv.

Bontsi ba di Wi-Fi di sebedisa motlakase ge go sena motlakase le tsona ga di shome.

Go kaone batho ba tla shomisa di unlimited ka gore tse e seng di fela di fedile ebe motho a reka a senya madi go kaone a reka unlimited ga one mo kgweding.

Tlhwatlhwa ya data e ke e rekileng ke Telkom unlimited yona ke six hundred ka kgwedi.

Batho ba go foufala gore le bona ba kgone go bolela le batho ba bangwe mo mogaleng, ka lebaka la gore e a ba thusa e kgone ba botsa gore ke WhatsApp, ke Facebook mo o romelang di SMS.

E tlogela ka lebaka la gore se ke se batlang a se bapale mo TV ke na le madi ke tla oketsa madi a o ke a patelang ke kgone go bogela sport-o seo ke se batlang.

Data ke selo se dirisang ge batla go romela molaetsa ka WhatsApp-o Facebook-u le tse dingwe go o batla go reka data o tshwanetse o reke airtime pele ebe o dirise airtime eo go reka data ka yona.

Ka go dira gore thulaganyo ya go ithuta e nne e e dirisang le e sa lebalesegeng.